Re apara diaparo tsa makgabe mo setsong sa me, tse di matšheputšhepu . E be bo rre ba apara tsona ditshega. Ke sona setso sa rona se. Mme segompieno di fetogile ka gonne ga di sa apariwa go apariwa dikhiba, go apariwa diaparo tse di re apesang. Tse di kgolo.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong. Ka gonne ke moaparo o montle e le ruri. Mme o bontsha re ikgantsha ka setso sa rona.

Moaparo o ke naganang gore o montle wa ba basadi, ke dikhiba le go rwala dituku le letweoisi la bona. Ka gore le a ba tlhompa le ya ba bontsha gore ba emeletse setso sa rona.

Bogologolo banna le basadi ba ne ba apara diaparo tse di ntshang nama. Mme go ne go sena molato. Ka gonne go ne go sena dilo tse di tlhakatlhakaneng jaaka mo segompienong. Ka jalo mo go segompienong batho ba nagana gore go apara diaparo tse di khutshwane tse di ntshitseng nama, ga go a siama ebile ga go mo siame mo mosading. Ka gonne segompieno dilo di tlhakatlhakane ga go sa le safe mo maphelong a rona.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa, ke go bontsha gore re itlotla ka setso se se feng le gore re kgone re bone gore wena o wa setso se sefe. Re bona ka moaparo le ka puo le ka dijo tse o dijang. Re kgona go farologantsha gore o wela ko setsong se se feng.

Ka setso mosadi ga a sena go nyalwa o tshwanetse go apara diaparo tse di telele go thiba nama, go rwala mo tlhogong, go thiba moriri. Mme ka jalo seo se supa gore o mme wa lelapa. Mme o a tlhomphega jaka mme o o nyetsweng.

Nngwe ya diaparo tsa Setswana tse ba etsang diaparo ka tsona, ke letlalo la kgomo go dira ditlhako tse di rwaduwang. E be go nna le tse dingwe, makgabe a etsiwa ka dikgetse. E be go nna le tse dingwe tse re sa di itseng. Mme ka jalo tseo re bontsha gore re ba-Tswana.

Ke akanya gore basadi ba letlelelwe go apara seo ba naganang se ba tshwanetse.

Ke bona di ka tshela mmogo. Ka gonne o kgona go di tlhakanya fela. Mme o be o apara tsa segompieno le tsa kgale. Mme e be go nna go ntle, o nna montle e nna gore o apere setso sa rona. Mme ebile o ikgatlha ka sona.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi mo go apareng ga bona ga setso. Ba re mosadi o mmona seriti ka moaparo wa gagwe. Mosadi o ipela ka setso sa gagwe go ya ka diaparo tse a di aparang.

Eya thotloetso e na e bontsha go lekana ga banna le basadi. Ka gonne mo segompienong banna le basadi ba kgona go apara diaparo tse di tshwanang. Monna o kgona go apara diaparo tsa basadi. Mosadi o kgona go apara diaparo tsa tsa banna. Ka jalo mo segompienong ke tekatekano fela. Ga go sana gore lefapha la banna ke le or lefapha la basadi ke, ke tekatekano fela mo segompienong.

Mo segompienong basadi ga ba letlelelwa go apara diaparo tse dikhutshwane. Ka gonne lefatshe le tobakane. Mme mo segompienong ga go sa tshwana le kgale.

Seo se bontsha gore batlhami ba fashion-e ya segompieno ba setse ba na le kgatlhego mo fashion-eng ya kgale le le mo setsong. Ka jalo ba leka go tsweletsa setso sa rona ka go tlhakantsha segompieno le diaparo tsa kgale.

Ke diaparo sa go tshwana le makgabe le dikhiba tsa kgale. Ke tsona tse di dirilweng sešwa gore di kgatlhise babogedi ba segompieno. Mme di tlisa le boitumelo mo bašweng.